Angahlanganiswa ngokuthi kube khona abantu abasezingeni elifanele lokuthi bakwazi ukuthi bawahlanganise ngendlela efanele, ukuze kungabi khona ukujivazeka kwabantu asebadala. Lokho kuzosiza kakhulu ukuthi abantu abadala bangajivazeki kuma-shotless. Ithina intsha, efanele ukuthi sizame ukuthi sizihlanganise.

Zihlangabezana ngokuthi ezokuthutha zamanje nezokuthutha ezazikhona, ingqondo yomuntu asebadala ayihambiselani nezokuthutha zamanje. Ngeyindlela eziningi ezahlukahlukene, nanokuthi ekuzothutha zamanje ziyihlanganise ezochwepheshe obuningi. Manje umzimba, kanye neyingqondo zabantu abadala angeke zikwazi ukwamukela.

Iqhaza elingabanjwa iyinhlangano zomphakathi ekwenzeni ingcono ezokuthutha zomphakathi kubantu abadala, ukuthi zonke ezokuthutha zihlanzeke, futhi kube khona intsha ezokwazi ukuthi isize abantu abadala ngaphakathi kwezokuthutha. Lelo qhaza lelo lingaba ngcono kakhulu ekufundiseni abantu abadala bangazizwa bephephile kahle kwalezi kwezokuthutha zamanje. Ukuthi thina esiyintsha, siseke abantu abadala lapho nalapho behamba khona, sibasize.

Ngingabhalansisa ngokuthi kungafanele ukuthi nginciphise amaloli, nginyuse abashayeli. Abashayeli bahambe ngababili emalolini, ukuze iloli izokwazi ukuthi ihambe uma umshayeli esevela esifikelwa ubuthongo, anike omunye umshayeli aqhubeke nendlela, ukuze impahla izofika ngesikhathi esanele kwamakhasimende, aneliseke. Ukwehlisa amaloli, ukwehlisa iyindleko ze-toll plaza, ngiqashe abasebenzi abasha abazokwazi ukuthi bayibambe amaloli.

Kufanele ukuthi abhekane nokuthi akhulume nazinye izakhamuzi, aphinde futhi beze namasu anele ukuthi zonke lezinto zokuphepha, noma zonke lezinto ezenzakalayo bayithole bezisombulule. Kufanele bakhulume ngoba ingane engakhali ifela embelekweni.

Kungenze ngazizwa ngidinwe kakhulu ngenxa yokuthi ngikhungathekile, izinto futhi zihamba kancane. Angikaze ngizizwe ngalolu hlobo ngaphambilini, umoya wami uphansi futhi ngikhathazekile ngendlela engazi ukuthi ngingachaza kanjani.

Angashintshwa ngokuthi kufanele ukuthi uma bewakha, bawakhe kahle, angabi made. Abe njengalezihlalo zabantu abakhubazekile, ukuze abantu nabo abadala bezokwazi ukuthi bahlale banethezeke. Ngingasho nje ukuthi kufanele bazakhe kabusha ngendlela efanele yokuthi wonke umuntu angakwazi ukungena.